Kgetlho lwa ntlha lwa me ke pagama sefofane, ke ne ke itumetse e le ruri mme fela dibete tsaka di ne di tlabatlabega ke feroga dibete, ke ne ke fofela kwa Durban.

Go palama sefofane ke toro ya me go tloga nako e telele, ga nka ipona fela ke palame sefofane, ke batla go utlwa go re go utlwala jang go tsamaya mo godimo ga maru, go ipona ke fofa le nna kwa lefaufaung mme gone tota ga ke se tshabe.

Nka raya tsala ya me kere a dire visa, a dire le passport-o, mme e re morago ga go kry-a dilo tseo tse di feletseng, a reke tekete ya go ya kwa Nigeria, mme e re fa a fitlha ko boemelong jwa difofane, a fetele kwa till-ing, a fitlhe a neye batho ba ba thusang kwa teng go sheba gore a dilo tsa gagwe tsa go ka tsamaya di feleletse, mme ga go siame, a fitlhe a dule mo fatshe a emele nako ya sefofane sa gagwe.

Tiriso ya dibese mo toropong ya rona e thusa thata gonne e le tlhwatlhwa tlase, mme e re thusa gore re boloke tšhelete, lebaka le nosi fela le ke sa le rateng ka dibese tseno, ke gore di tsamaya di tletse go feta selekanyo.

Dikgwebo di latlhile mefuta e le mentsi thata ya go dirisa dipampiri, mme seno se re ama thata gonne re tsamaya re kopana le mathata fa re leka go reka karata eno ka ntlha ya gore o fitlhela motšhini wa teng o gana go bereka go ntsha dikarata.

Selo se se dirang gore motho e nne mokgweetsi yo o siameng wa bese ke go tsamaya ka nako, le go kgweetsa sentle mo tseleng mme dibese tseno di thusa ka maitemogelo a a siameng go ya tirong gonne di re tsaya ka nako e e siameng.

Gantsi dikotsi tse di diregang fa go nale strike, o fitlhela batho ba konopiwang ka matlapa mme ba gobale, mme seno se ama badiri gonne di bus ke tsone tse ba yang tirong ka tsone, jaanong mme ba ka goroga thari kgotsa ba ka se kgone le go ya tirong gotlhelele.

Ke nagana selo se se dirang gore dibese di tsamaye ka nako, ke ka ntlha ya gore e tsaya palo ya batho ba le bantsi, mme fa e ka dira gore ke eme ka dinao nka utlwa botlhoko gonne nka goroga go le thari kwa tirong.

Ee, ke tlile ka siwa ke bese ka ntlha ya gore ke a bo ne ke tsogile go le thari, mme ke sone seo se se dirileng gore bese e ne tlogele.

Ee, mo tikologong ya me go kile gwa nna le ditshupetso tsa dibese mme se sone se ile sa ama rona thata bapagami ka ntlha ya gore re ne ra fitlha go le thari kwa tirong.

Dibese ga di tsamaye mo ditseleng tsotlhe tsa mo motseng ka ntlha ya gore ditsela tse dingwe di na le mmu wa seloko mme seo se dira gore dibese gonne thata go ka feta mo tseleng e ntseng jalo.

Ke ka ntlha ya gore dibese di berekisa lookwane la go tshwana le diesel-e, mme yone e tlhwatlhwa tlase go feta petrol-o ke ka moo ditlhwatlhwa tsa dibese di leng kwa tlase.

Dibese di a tlhaela, di nna le leswe, ditulo tsa teng di gagogile, ebile di kgala batho, ga gona tlhokomelo ya go boloka dibese mme ponelopele e nngwe ke gore dibese di tsamaya ka nako, dinako tsa teng di tsamaya ka go sa tlhomamisege.

Vele siyame ebusuku ngikuphi hy ke thokgo erhelebha yikondlo ukghone nebhesi kutsengo uyalibala wagcina taxi museums lokha njani okukghonekako ke kuyakghona madika gadesi.

Eya, go tsamaya ka dinao go na le boitekanelo gonne ga ke tsamaya ka dinao ke nngwe ya go ikotlisa mme e thusa thata ga o sa kgone go ka taboga.

Go na le matshwao a mantsi a ke a dirisang fa ke tsamaya ka dinao, ke dirisa matshwao a le mmalwa ga ke tsamaya go tshwana le lone la batsamaya ka dinao le letshwao la setopo sign-e le dirobot-o.

Dikotsi tse di diragalelang batho ba ba tsamayang ka maoto, ke dikotsi tsa go tshwana le go thulwa ke koloi, mme gore o sireletsege, ke go tshwanela ke gore o tsamaele kgakajana le dikoloi ko thoko ga tsela.

Dipoelo tsa go tsamaya ka baesekele ke gore di dira gore mmele wa gago o dule o phephile ebile o dule o agegilen ka tsela e ntle e makatsang, e thusa thata le go fokotsa malwetsi mo mmeleng wa motho, dikotsi tse di ka tlhagelelang motho o tsamayang ka baesekele ke go thula ke sejanaga.